Dumela monghadi, ke tshepa hore o phetse. Ke ne ke batla ho botsa hore na jwale ka moreki wa lona wa banka ya Capitec, le ka nka kgona na hore ke sebedise karete ya ka ka ho reka ha ke le lefatsheng lane la Mauritius, ka ha nna le ba lelapa la heso re rerile ho nka leeto ho ya ikhutsa kwana for dibeke tse pedi. Jwale ke tsebe, ke a botsa hore na nka kgona hore ke sebedisa karete kapa ke lokela hore ke ntshe tjhelete mme ke e ise mane Foreign Exchange hore batle ba kgone hore ba e fetolele ka tjhelete e sebediswang ka Mauritius na. Nka lebohela karabo ya hao.

Banka ha e dumele hore batho ba kgolang ditjhelete tse nyenyane ba be le dikarata tsa sekoloto hobane ho ka etsahala hore ba ka se kgone hore ba lefelle tjhelete kapa yona e tjhelete eo ba e kolotang. Batho ba nang ba kgolang tjhelete tse nyenyane ho ka etsahala hore le ka kgwedi ba bane le mabaka a mangata haholo mme hoo ho tla etsa hore ba qetelle ba lebetse karata eo ba e nkileng bankeng, mme sena se tla ba etsa hore ba ngolwe dibukeng tsa batho ba nang le dikoloto.

Ee, banka e ya ho charge-a ditjeho le ha o sa sebedise karata ya hao hoba na le overdraft facility ha o bolele hore banka e ka se o charge ka ha di di ditefello tsa bona e le tsa kgwedi le kgwedi. Ho sa kgathalatsehe hore wena o sebedisa karata kapa jwang.

Dumela ntate Mokone. Kea tshepa hore o phetse. Ke ne ke re ke o tsebise hore dikgweding tse tlang, nke ke ka kgonang ho tla lefela sekoloto sane sa ka le wena ka ha jwale le mosebetsi o se o fedile, ho tla batla ho ba boimanyana kgweding tse latelang tse tlang. Ka ha jwale ke tla be ke sa sebetse mme sekoloto sa hao ke tla tlameha hore ke se patale ka ho tshwarisa furniture-ra kapa ona mohala wa ka wa thekeng, ho fihlela ke kgona hore ke ba ke bokeletsa tjhelete ya hore ke lefelle sekoloto mme wena o tla mpha thepa ya ka morao.

Mokgwa ona wa ho fumana tjhelete o sebetsa ka tsela e latelang, o lokela o lokela ho ya mabenkeleng a fapaneng, a rekisang dijo jwalo ka boShoprite, Pick n Pay kapa le yona Boxer hore ba tle ba kgone hore ba o ntshetse yona tjhelete ya hao ya grant. Rona re le batho ba bankeng, ha re sa kgona ho thusa batho ba kgolang tjhelete ya grant ka ha di karata tsa bona di sa tsamaisaneng le metjhine ya rona.

Taba ena ha e se e le tjena, o tlameha o tla lokela ke hore o mpha yona karata ya hao ya mokgolo wa pension kapa mokgolo wa mosebetsi e dula ho nna, mme e tlare tsatsi leo wena o kgolang ka lona, nna ka ya ka intshetsa yona tjhelete ya ka mme ka boela ka o fa karata ya hao. Kapa, nka kgetha thepanyana ya boleng ba tjhelete eo o e kolotang ka tlung ya hao, ka e tshwara mme e tlare wena ha o se o na le tjhelete ya ho ntefela, o tla boela o fumana thepa ya hao hape le nna o nneha tjhelete ya ka.

Mme o lokela ho download a app ya rona ya bankeng, mme a kenya dintlha tseo a ngodisitseng ka tsona tsa boitsebiso monana hore a tle kgona hore a kene ka hare mme a lefelle sekoloto sa hae, hanghang ha o qeta ho kena ka hare, o tla bona button e ngotseng hore na mme o lakatsa ho patala dikoloto se feng mme mme o tla o tla kena moo a kgetha sekoloto seo a lakatsang ho se patala mme kenya le yona tjhelete eo a lakatsang ho e patala. A boela a tobetsa button e ngotsweng proceed mme ka ho sekoloto sa hae se tla be se pataleheile, ntle le hore yena a eme ka ntle, a fole di-line tsane tse telele telele.

Overdraft facility ke ntho eo o thusang hore o ka ntsha tjhelete bankeng ya hao le ha o se na yona balance ya hao e ngotswe zero. Hona ho bolela hore overdraft facility ke sekoloto se kopantshitsweng le karete ya hao e leng sona seo etsang hore o kgone ho ntsha tjhelete la hao se na yona mme e tlare karete ya hao ha e kenya tjhelete hape batho ba overdraft facility ba tla boetse ba nka tjhelete ya bona eo o e ntshitseng ha karete ya hao e ne e sena tjhelete mme ba tla e nka e se na le kekeletsonyana e nyenyane ka hodimo e leng yona e bitswang Interest.